Dumela ntate Moruti, o bua le motswadi wa e mong wa kereke ya batlang ho kolobetsa ngwana. Ke rata ho ka tseba hore na ke eng se hlokehang bakeng sa ho kolobetsa ngwana ebile ana ho wa hlokeha hore ngwana a be le tsela e kgethehileng ya ho apara? Ka ha ke tlo kokobetsa ngwana, ke ne ke ka rata ho tseba le hore nang ke tlameha ho fihla ka nako e feng bakeng sa ho kolobetswa ngwana? Ho bohlokwa hore le nna ke be teng kapa ngwana a ka kolobetswa ke motho e mong kapa e mong?

Haebe diphoofolo di se di sena sebaka lapeng kapa ka jareteng, ho bohlokwa hore di rekiswe hore di tle di thole lehae le leng le bolokehileng.

Lebitso la ka le emetse kganya. Batswadi ba ka ba ile ba hlokang bana nako e telele, ka hoo, ba ile ba nka qeto ya ho nreha kganya ka hobane ke tlisitse kganya lelapeng la heso.

Mehleng ya kgalekgale mesebetsi ya batho ba baholo, bonkgono le bontatemoholo e ne le hore ba shebe ngwana e le ka nnete hore na ke wa bona na, mme ba mo fe lebitso le mo loketseng, kapa ba mo fe lebitso la motho a ileng a ikela e le ho tswellisa lefa kapa lebitso la motho eo pele. Empa hana jwale, batho boholo ba se ba reha bana mabitso ka baka la seo se etsahetseng kapa mabitso ao a ba ratang kapa lethabo leo ba le tlisitseng. Ka hoo, bonkgono le bontatemoholo ba hana jwale le bona ba se ba nkile karolo hona teng.

Ditoropong ho bobebe ho fumana mosebetsi ho feta makeisheneng kapa ditoropong tse nyenyane. Ditoropong tse kgolo batho ba tshepile hore ba tla kena mesebetsing kapa dikhampaneng kapa hona dibakeng tsa mabenkele tse sebetsang hore ba ikopele mosebetsi kapa ba etse mosebetsi wa se seng se seng se senyane se tholahalang. Ditoropong ho na le mesebetsi e mengata. Batho ba bang ba tshepile hore ba tla kena ba ikopele mesebetsi kapa ba fumane yona mesebetsi ya seterateng.

Government ya rona kapa yona ketellopele ya rona ha ena tjhelete e lekaneng empa tharollo ya sena ke nahana hore ekaba hore motho le motho a fuwe tjhelete e nyenyane ya ho iqalla kgwebo mahaeng empa ba etse bonnete ba hore motho e mong le e mong o ba le kgwebo e fapaneng hore ba tle ba kgone ho thusana le hona hore ba tle ba fumane tharollo ho tsena tsohle.

Ho bohlokwa ho tseba moo o tswang teng, ho tseba tsohle ka setso sa hao le ho tseba ho pheha dijo tsa setso sa hao. Ka hoo, ho bohlokwa ho tseba ho pheha mabele, o qala ka ho a sila, ebe wa kenya ka pitseng, o futhumatsa metsi ebe o so o tshela ka moo, ka hoo, o ruerue, o ruerue ho fihlella o utlwa e tiile. Ha ho fihlwa merohong ho bohlokwa ho tseba ba ho pheha moroho e kguwang fatshe, sena se bobebe ho o pheha, o hloka fela hore oo tshele metsi, letswai ebe oo tlohela sebakanyana.

Sena se etswa ke hore ke bona batho ba tshwereng setjhaba. Haebe ho na le ditletlebo kapa le mathata di rarollwa boreneng, haebe ho na le seo se tlamehang ho nkwe qeto ka sona, se nkuwa ke batho ba borena. Haebe ho na le lenyalo kapa ntho e etsahalang, diphoofolo hangata di fuwa morena. Ka hoo, ke ka hoo ba iphumanang ba na le diphoofolo tse ngata tsa mefutafuta.

Seo ke se tsebang ke hore kobo ya Basotho e ikgethile hara dikobo tse ding kaofela. Tsela eo e aparwang ka yona le tsela eo batho ba e jarang kapa ba tsamayang ka ona hohle mona. Kobo ya Basotho e netefatsa hlompho, boikokobetso le ho ba motlotlo ka setso sa hao.

Sena se etswa ke hore ntho e nngwe le e nngwe e ba e etsang ba e qala qalong. Mollo eo ba o sebedisang ho pheha, ba tlameha ho o qala fatshe pele ba ka pheha. Hape sena se etswa ke hore batho ba dulang mahaeng ba kgalla dijo tsa bona kapa ba batla dijo tsa bona di be bonolo ebile ba di batla di be ka tsela ya setso. O keke wa bona ntse ba tshela-tshela dinoko tse ngata, ba sebedisa letswai feela ho pheha. Sena se ka re bolella kapa hore re ithute hore re ka iphumana re bolokile motlakase ha re ka sebedisa tsela eo ya kgale-kgale ya ho pheha ebile re ka boloka le tjhelete hore re seke ra reka dinoko tse ngata.

Seo ke se tsebang ke hore dirisepe tsa kgale ke tsona tse tshwereng matla hobane re fumana re sebedisa dintho tse sanang di-chemical, dirisepe tsa kgale boholo ba sebedisa letswai feela. Ka ha dijo tsa hana jwale ditoropong re fumana di tshetswe dinoko-noko tse ngata tseo re sa di tsebeng.

Morena wa pele-pele wa setjhaba sa Basotho ke Morena Moshweshwe empa moo ke dulang teng, sebaka seo ke dulang ho sona, ha ho na morena hobane moo ke dulang teng e se e le toroponyana haesale mahaeng jwalo ka pele.